Ke ile ka ikutlwa, ke se monate hohang ka baka la hore ha ke a ka ka tloha ke fumane mmino oo wa heso inthaneteng.

Ke rata ho le tsebisa hore marangrang e leng horeng le ile la wa kenya ka la maobane a ntse a sa sebetse. Ke tla kopa thuso haholo bakeng sa hore le tlo re thusa hore a kgone ho sebetsa. Hobane re fumana hore a ntse a sa sebetse hohang.

Toro ya ka jwalo ka ho atleha dinthong tsaka tsa mmino. Ha nke ka iphumana ke hlahelletse televisheneng e kaba thabo le pososelo bophelong ba ka, hobane ke e nngwe ya ditoro tse leng horeng ke batla hore ke di fihlele. Mme ka ho fihlella seo, nka nyakalla haholo ka hare ho moya wa ka.

Nakong ya sejwalejwale ke bona e le ntho e ntle bakeng sa di phatlalatso tse kantle ho Afrika Borwa. Hobane re ka iphumanela maleba-lebela a matle bakeng sa dinaha tse ding tse kantle, moo re iphumanang rona ka mona ka Afrika Borwa, re nang le bofokodi. Haholoholo jwang moo re bonang dintle tse eleng hore ka mona ka Afrika Borwa rona ha re na boiphihlello boo bo jwalo. Re ka kgona hore re nke, mohlala kapa re nke maleba-lebela ho tswa ho bona, dinaha tseo tse ka ntle. Mme ra kgona hore re ntlafatse boemo ba rona ka mona ka Afrika Borwa. Ke ka moo ke , ke ikutlwang ka teng.